E, ka nnete yona ke ntho e lokileng hobane, o tla thola akere basadi, motho wa mosadi ha tswile a lo etsa thobalano, o tla thola a sa ithibela qetelletse a nka le dikokwanabohloko, a na le kotsi ya mosollatlhapi. So thibeletso tsena dia thusa.

Tse ke sa di thabeleng, dipetleleng tsa toropong ke hobane di tura haholo. Theko ya teng ya tjhelete e hodimo mare.

CEO ke tla qala ka ho dumedisa, ka hlompho, ke tlile mona ho tla etsa x-ray ho fumaneha hore motjhini wa lona wa x-ray hao sebetse. Nna ho ya ka nna ke tseba ho sebetsa, ke tseba ho lokisa metjhini ena, nka fa menyetla ho re ke o lokise motjhini ona wa lona.

Mme ke re keo founela tjena, ke o letsetse molaetsa ko o njwetse hore dipidisi tse tsa hlooho tse ke di batlang di thekong tse hodimo haholo, ke bona ka ha ke tsebe hore ke di reke mme wa ka kapa jwang. Di thekong tse hodimo haholo ke maketse le nna ke le tjena.

Lefu lena la HIV le batla tshireletso, ka batla tshireletso hore la ho kena thobalanong, o ka sebedisa kgohlopo. Le batla le dijong tsa hao, o je ditholwana tsa mmele, hape o nka itshireletsa ka ho nwa dipidisi tsa hao hore bolwetse ba hao, o kgone ho fela ho le wena o ba ne le matla.

Nka qala ho le jwetsa hore, haholo ho bohlokwa hore ha batho ba le eletsa, le potlake haholo ho ba e ne sentse e le moo nna se ke lahlile marapo ke re ke lahlela moya wa ka. Mara tla qala ho le tsebisa hore le potlake haholo, hape le jwetse batho hore santsane le le ho kae, hore re tsebise hore le leng la matsatsi re ka kgona hore re nke koloi re tla le kopana hona tseleng, le kgone hore le re thuse ka potlako.

Boitshepehi ba setjhaba, tla le tsebisa ka hore ho na le meriana e sa lokang, meriana e sa fodiseng, meriana e re tsebang ho ena ke meriana o tswang ka dipaqama, o sa etsweng ke government, e batho ba iketsetsang ona e le tla nahana nkare ke meriana e tswang hona dipetlele. Ne ke kopa tswe tswe le hlokomeleng le shebe hore hape meriana ena na e tswa form polekeng e feng.

Matsholo ao ke wa tsebang ke tseba letsholo le bitswang hore ke, lona ba reng ke Men's Conference ke e thusang re le banna le bona ba thusahale hobane, molao o na le hore o ye basading haholo o sa batle ho utlwa le saete la rona bontate. E leng yona e bohloko haholo, e re tsebang ko hore ha mosadi ha re shapa, tla thola re fihla di-police station ba re tsheha, bare monna o shapwa ke mosadi jwang? Hobane ha e ka ba rona re e etsang nthweo, ka be re qalellwa ho tjhankaneng.

E ngwe ya ho nka keletso, ho batswadi le metswalle e nka thusa hobane, e nka ba hobane o mong wa metswalle kapa wa lelapa hona, lelapa o mong a fitileng, nthong e tshwanang le ya ka, kapo e tla be ke yang ho yona, ke tseba hore ke fetang ho yona. Hape nka thuswa ke hore, ke ikele ho lo ipatlisetsa, ke lo iketsetsa patlisiso tsa ka.

Ha e le taba e tjena ko hore ba qalelle hore ba ba kenye mesebetsing, ba bang ba ba kenye ba bane le moo ba etsang dipale teng . Ba be teng le dipapading hona bolong, netball-ong, baskeball-ong, rugby-ng kaofela ha tsona. Tlamelie ba dumelehe ba kene hohle, mo re sebetsang teng hobane le bona ke batho ska rona.

Ntho tse ke di kopanang ha ke sebetsa le batsofe kore, ha bana matla wa iketsetsa dintho, ba etsa dintho fela hobane ha ba sa utlwisisa ho etsahalang mmele wa bona hobane ba se ba kgathetse. Ntho e ngwe le e ngwe ba etsetswa e ngwe ya ntho tse ding tse bohloko hobane, se ntse o bona hore fela hore nako ya hae e se phethahetse hona lefatsheng.

Tabeng ya hona tjena ya bana ba banyana, go ba ba imang matsatsing ana ke hore batswadi ba matsatsing ana ba sa eletsa bana hore ba tlameha ho ja dijo tse jwang, ho apara jwang, ho etsa jwang, ho dula le ho sa shebelle dintho tse jwang. Hobane hona tjena bana ba kasheko ba itaola, ba etsa dintho tse batswadi ba na se ba di etse matsatsing a bona, ba hona tjena ba kena thobalanong ka pele, ba kena hona dinthaneteng ba shebella dintho, ba ja dijo tse sa hlophiswang tse ding tse tshwanang le tseo, ne re tseba hore kgale kgale kwana ho re ngwanana o na sa tlameha ho ja mahe, na tjena ba ja mahe, bo hlooho ya kgomo ntho tseo kaofela.

E ngwe e ke elelletsweng ke hore, o thola metseng e jwalo ho ba na le bana ba bangata ho feta ba ditoropong ko hobane, batho ba teng ha ba sebetse ko mme le ntate ba tla qalella ba dula mmoho. Tla qalella a batla thobalano e le yona ntho ya hore e sitisitse kelello ya hae hore a se ka nahana haholo, ke moo o tla thola hore bana ba tla dula ba le teng, o tla thola hore le bona dijo tse ba di jang e tla be le dijo tse tsa mmele ya bona eqalelle ho ba na le nthwela ya hore ba nka qalella ho produce-a for bana, bana ba kgone ho ba nka afford-a dintho tse ding mabenkeleng or tsona ditliliniking ho hlabela tsona di tsena.

Ho eletseng hwa ka, ya hore o ye lebollong kore ntho ya pele ko tseba hore lapeng la heno ke batho ba yang na ke batho ba sokang ho ya na. Hobane o tla ithola o batla ho ya mara, seboko sa heno ebe se sona se o dumellang hore o ye hona lebollong, nthwa pele ke ho tsebisa ho batswadi ba dumela hore ke melao le setso sa lona hore le dumelehe ho ya lebollong na.